Ngokuqinisekileyo ndingalucela uncedo kwabantu abanolwazi ukuze ndikwazi ukufumana ukuba imali yam izawukhula njani, kwaye ndifumane nolwazi olupheleleyo lwezinto ekufuneke zenziwe ngayo, nendlela elungileyo ekufuneke zenze ngayo.

Ndingaphatheka kakubi kakhulu ngalo mzuzu. Ndibe nexhala lokuba kuza kwenzeka ntoni ngekhadi lam lebhanki, ndingaziva kabuhlungu kakhulu. Kodwa ke ndingazama ufowunela ebhanki ndibuze uba yintoni endinoyenza kwimeko enjengale.

Ndingaziva ndididekile, ndikhathazekile kakhulu ufumana uba ezinye zeelwimi neemfuno akululanga uba ndiziqonde ibe iyinto endifunuyenza leyo. Ndingaziva ndikhathazekile kakhulu.

Uba ibhanki inonqaba isicelo sam sokufaka ikhadi letyala, ndingaziva ndiphoxeke kakhulu kwaye kunzima nokufinyelela kwizixhobo zemali njengezithengiso zemihla ngemihla kunye nokwakha imbali elungileyo yetyala.

Tatomkhulu, zininzi iingenelo zebhanki eziya kuphucula intlalontle yakho yezemali. Iiakhawunti zokulondoloza imali zinikela indlela ekhuselekileyo yokugcina imali nokufumana inzala ngoxa amathuba otyalomali enceda ukukhulisa ubutyebi. Iibhanki zikwabonelela ngeengcebiso zemali ukwalathisa izigqibo zohlahlolwabiwomali kunye notyalomali.

Iakhawunti yokonga yexesha elide ekwabizwa ngokuba yidipozithi esisigxina yenzelwe xa ufuna ukuvalela imali ethile kangangexesha elithile ukuze ufumane inzala ephezulu. Ingongoma ephambili kukuba awunakho ukurhoxisa nayiphi na imali kule akhawunti ngaphambi komhla wokuqingqeleka, ngaphandle kokufumana intlawulo yesohlwayo, nto leyo ethetha ukuba uya kulahlekelwa yinxalenye yenzalo oyifumene de kube lelo xesha. Ngoko ke ukuba ufuna ukufikelela ngokukhawuleza kwimali yakho, le isenokungabi yeyona leyo. Kodwa ukuba ugcine imali ngenjongo ethile efana nokuthenga indlu kwiminyaka embalwa ezayo, inokuba yindlela entle yokwandisa ingeniso yakho.

Amaqhinga okurhweba ngee-pyramids akazukuphumelela ngoba ukuphumelela kwawo kuxhomekeke ekubeni akwazi ukufumana abatyalimali abangakumbi nangakumbi. Ekubeni kukho inani eliqingqiweyo labantu kwindawo ethile, onke la maqhinga afana nalawo ekugqibeleni aya kuwa. Ekuphela kwabantu abazenzela imali ngabo, bambalwa, bakwincopho yephiramidi.

Amakhadi etyala eze nezibonelelo ezinjengemali ebuyayo okanye kwiindawo zokuhamba, ukhuselo lokuthenga, ukhuselo lohambo kunye nokukhusela ubuqhetseba. Xa usebenzisa amakhadi okuthenga ngetyala kuyo yonke indawo othenga kuyo kuya kuthintela nabani na ukuba angafikeleli ngqo kwiakhawunti yakho yebhanki.

Iqinisekisa utyalomali lwakho kwaye yindlela efanelekileyo yokugcina imali ngenjongo yakho ukuba nayiphina inzala, izabelo okanye ingeniso eyimali iya kukhuseleka kwirhafu.

Hayi, ababolekisi mali abavumelekanga kwaphela ukuba bahlasele umntu phantsi kwazo naziphi na iimeko. Ukuxhatshazwa ngababolekisi akuvumelekanga njengoko besebenza ngaphandle komthetho, yaye abanakusebenzisa ukothusa okanye izoyikiso zokuqokelela amatyala.

Akunjalo. Ukuba nekhaya lakho akufikeleleki kuye wonke umntu njengoko iindleko zezindlu kwiindawo ezininzi ziphezulu kakhulu xa kuthelekiswa nomyinge wengeniso. Nto leyo eyenza kube nzima kubantu abafumana imivuzo ephantsi ukuhlawula imalimboleko kunye neendleko ezinxulumene nayo ezifana nerhafu yepropathi kunye nolondolozo.